Ku tirhisa maendlelo ya ndhavuko eka ku byala swibyariwa, swi hi pfuna ku hlayisa mali swinene. Hi tlhela hi endla leswaku misava yi hlayiseka ni ku tirhisa vutivi lebyi byi kumeka eka va tatana wa hina, na va tatana wa hina va byi kumeke eka va tatana wa vona.

Tindlela leti to sungula leti u nga ti hoxaka eka nkunguhato wo ti lulamisela nkarhi wa ntshovelo, i ku tiva leswaku swibyariwa swo karhi swi tshoveriwa hi nkarhi wihi, ku lulamisela ndhawu leyi u nga ta veka eka yona mintshovelo ya wena. Ni ku lava vapfuni lava nga ta ku pfuna ku tshovela loko ndhawu leyi u tshoveleke eka yona ku ri ndhawu leyikulu.

Tipholisi ta mpfuxeto wa misava ti nga khutaza nhluvukiso hi ku seketela vurimi lebyi hlayisaka ntumbuluko, ku tirhisa matimba ya ntumbuluko lawa ya pfuxekakaka yo tanihi ma-solar, mimheho, ni ku pfuxa tindhawu leti onhakaka. Na ku tiyisisa leswaku ikhonomi yi endla sweswo hi ndlela leyi nga onhaki rihanyo ra misava.

Yin'wani ya milawu leyi vekiweke mayelana ni ndlela yo dlaya swifuwo eAfrika-Dzonga hi leyi, swifuwo swi fanele swi dlayiwa hi ndlela ya vunene, naswona swi nga tshikiwi swi rhanga swi xaniseka. Swifuwo swi dlayeriwa endhawini leyi amukelekeke yi tlhela yi tsariwa leswaku i ndhawu ya yini, naswona ku fanele ku tlhela na ku va na vulawuri byo karhi. Swifuwo swi fanele ku hlayisiwa loko swi nga se dlayiwa.

Xikongomelo xa mina xa ku ku nghenelela eka swa vurimi tanihi muntshwa, i ku hlayisa misava ku hlohletela vurimi eka vantshwa, ni ku hlayisa swifuwo. Ku sungula vurimi endhawini ya ka hina swi ta pfuna mindyangu yo tala hi mitirho, swi ta pfuna mindyangu leyi nga fikeleleki eka swa timali ku xava mihandzu na matsavu, naswona swi ta hlohletela vantshwakuloni ku ti nghenelerisa eka vurimi.

Maendlelo ya manguva lawa ya tirhisa swilo swa thekinoloji, naswona ya ma hlayisa nkarhi, na ntshovelo wa kona i wa xihatla swinene. Kambe matirhiselo ya ndhavuko ma hlayisa misava, ya tlhela ya hlayisa ndhavuko, ya hlayisa ni rihanyo ra vanhu.

Ku rhurha ka van'wamapurasi eka tindhawu leti khumbekaka hi dyandza, swi endla leswaku swakudya leswi humelerisi va swi byalaka swi nga ha vi kona. Leswi endlaka leswaku vanhu va ndhawu yeleyo va sika kumbe ku ka va nga kumi matsavu na, ni mihandzu yo karhi leyi a yi byariwa endhawini yeleyo. Leswi swi endla leswaku ku va na tindlala, leswi swi endla ya leswaku ikhonomi ya tiko yi va ya ndhawu ya leyo yi va ehansi hikuva, ku ta va ku nga ri ku xavisiweni ka nchumu.

Vatirhi va le mapurasini va siya mindyangu ya vona emakaya va ya tirha ehansi ka dyambu leri hisaka swinene kambe muholo ya vona yi le hansi. Loko vo ngeteleriwa swi nga pfuna leswaku va hlayisa mimiti ya vona hi ndlela ya kahle hikuva va va va ri kule na vona nkarhi wo leha. Swi nga endla leswaku vana va vona va dyondza swikolo swa kahle leswaku va ta kuma mitirho yo antswa ku nga ri mitirho ya le mapurasini.

Eka vantshwa a hi ti ngheneleriseni eka vurimi, vurimi hi byona vumundzuku bya hina. Vurimi bya olova ku byi sungula hi mali ya le hansi u nga sungula endzhaku ka yindlu ya ka n'wina u ya u kha u kurisa. Vurimi bya hlayisa na tiko byi hlayisa vana.

Swi endla ntirho wu olova hikuva loko ku tirha vanhu va tirha ehansi ka dyambu leri hisaka swinene naswona, loko ku tirha vanhu swa nonoka ku tlula loko ku tirha switirhisiwa hikuva swa hatlisa. Ntirho wu hatla wu hela, swi kota ku ya xavisiwa.

Va langutana na swiphiqo swo hlaya swin'wana swa swona, i ku titimela, ku hlangana na swikokovi hikuva na madyambu i nkarhi lowu swikokovi swi fambaka ehansi. Ngopfungopfu loko ku ri nkarhi wa dyambu ku ri nkarhi wa ximumu. Va nga famba va kandziya tinyoka kumbe swin'wana swa swikokovi leswi swi nga na nghozi evuton'wini bya munhu.

Ina, ndzi vona swi fanerile leswaku va tlakuseriwa muholo hikuva, hi vona va phameli va tiko, hi vona va tirhaka ntirho lowo vava, hi vona va tirhaka vusiku na nhlikani ehenhla ka dyambu ehansi ka dyambu.

Switsotswana swin'wana swa nghozi leswi onhaka vurimi i swinyenyana, na tinjiya. Tinjiya ti rhandza mavele, ti fika ti luma matluka, leswi swi endlaka leswaku vele ri nga ha kuli kahle. Swinyenyana swi rhandza miroho, swi jhovotela miroho yi sala yi ri na timbhovo yi nga ha tsakisi.

Ndzi nga vutisa swivutiso swo fana na leswi na leswi. Xana a mi endla njhani loko mi tshoverile swi tele, a mi swi veka kwihi leswaku swi hlayiseka nkarhi wo leha? Xana swibyariwa swo karhi swi byariwa hi nguva yihi? xana swibyariwa swo karhi swibyariwa eka misava ya njhani?

Timpfula ta matimba ni moya, ni dyambu leri hisaka swinene. Timpfula ta matimba ta kukula moya wo wisa swin'wana swa swimilana leswo leha. Mumu wa hisa swi nga hanyi swi vhela swi fa.

Hi ku kombela mpfuno eka va swavurimi, na va n'wamabindzu leswaku hi xava swakudya leswi nga na rihanyo lerinene eka tindhawu leti ri nga kona hi pfuna vanhu va ndhawu yeleyo.

Ku twisisa swilo leswi tirhisiwaka loko munhu a rima, ku twisisa marimelo hi ku hambanahambana ka wona, ku tiva leswaku swilo swo karhi swi rimiwa hi nkarhi wihi. Kahlekahle ni ngo, i ku kuma vutivi bya vurimi hi vundzeni u nga se sungula vurimi bya wena.

Loko swi endliwa hi tindlela ta kahle, ku nge engeteli ku rhurha hikuva vanhu va ta kuma mitirho, misava yi ta aviwa hi ndlela leyinene, va ta tirhisa vurimi bya ndhavuko. Ndhawu yeleyo yi ta va ndhawu leyi se yi nga ta va ndhawu leyi humeleleke, kumbe ku hluvuka.

Swi tsakela tanihiloko cheese ku ri swin'wana swa swakudya leswi ndzi swi rhandzaka ngopfu. Naswona, swi ri na mbuyelo wo karhi emirini wa munhu loko u swi dya hikuva cheese yi na masi.

Ina, tihuku ti tisa mali yo tala epurasini hikuva handle ka nyama, ku xavisiwa na matandza. Ti tisa na na matandza leswi endlaka leswaku bindzu ri kula swinene.

Ku ku tsandzeka ku tolovela ndhawu hikuva vutomi bya le madorobeni i vutomi lebyi tsutsumaka swinene ku tlula vutomi bya le makaya. Ku karhatiwa hi maxelo hikuva tindhawu to tala ta le madorobeni a ti hisi ku fana na tindhawu ta le makaya. Xikombiso eLimpopo ku hisa ku tlula eGauteng.

Swi endla leswaku tihomu na tona ti kota ku wisa ti hanya nkarhi wo leha, hikuva loko ti tekeriwa masi ti tlhela ti dlayiwa leswaku ti endla nyama, swi endla leswaku ti hatla ti hela.

Pholisi ya rihanyo na masirhelelo ya mutirhi, kumbe health and safety officer. Leswaku vatirhi va fanele va mbala swimbalo swo karhi loko va ri entirhweni. Ku fanele ndhawu yi rhanga yi voniwa leswaku yi na vuhlayiseki byo fika kwihi leswaku ku tirheriwa eka yona.

Tekiwa ka misava hi ndlela yo ka yi nga ri kahle yi nyikiwa valungu va le handle kumbe yi tekiwa hi mfumo, ku pfumaleka ka rifuwo ra misava eka van'wana.

Mfumo wu fanele ku pfuna hi mali yo sungula, nseketelo wa mali ku kota ku sungula bindzu. Mfumo wu fanele wu pfuna hi ku tirhisa thekinoloji ya manguva lawa leswaku swilo swi hatlisa kumbe ku ku ku tswala hi ku hatlisa.

Ina, ku .

Leswi swi nga ndzi vavisa swinene hikuva ku ta va ku tirha mali yo tala, kambe ntshovelo wa kona ku ri lowu hetaka matimba. Kambe tanihi murimi a wu fanelanga ku hela matimba u fanele loko u wa u tlhela u suka u yima, u ti phumunda, u tlhelela. Ka lembe leri landzaka, lavisisa leswaku swi ti komba maxelo ma tshami hi ndlela yihi eka lembe rero, kutani u byala swimilana leswi fambelanaka na maxelo yo karhi.

Leswi swi pfuna leswaku loko se dyandza ri fika swakudya swi va swi ri kona hikuva swi va swi omisiwile, swi va swi hlayisekile swi hlayisiwile eka ndhawu yo karhi. Swi endla leswaku vanhu va nga khomiwi hi mavabyi hi ku pfumala swakudya emirini, naswona va hanya kahle hikuva swakudya va ta va va ri na swona.

E-e, a swi na rihanyo ku fana na swakudya leswintshwa hikuva swona, swi va swi cheriwe mimirhi yo karhi leswaku swi hanya nkarhi wo leha leswi swi susaka rihanyo kumbe leswi swi lavekaka emirini swi sukaka eka swimilana swintshwa, kumbe swakudya swintshwa.

Swi hlayisa mali ya wena naswona swi sasekile hikuva u byala leswi wena u swi tsakelaka, u tlhela u tshovela hi nkarhi lowu wu lavaka loko se swi ta va swi vupfile. Xikombiso loko u lava muroho namuntlha wo ya emasin'wini endzhaku ka yindlu ya wena u ya, u ya kha u sweka. Tanihi loko loko u ri hava u fanele u rhanga u ya xava evhengeleni.

Etindhawini ta le makaya ku byariwa ngopfu miroho ya xipinichi, miroho ya mucheyeni, tikhavichi, na matamatisi. Ni hleketa leswaku swi byariwa ngopfu hikuva swi rhandza maxelo ya ku hisa, ene emakaya ka hisa swinene.

swifafazelana leswi va swi fafazela eka swimilana swi nga vanga mavabyi yo karhi eka vanhu va karhi, hi ku va swi nga va khomi kahle. Ku va bya ku fana na ku va va ka khwiri, kumbe lava nga na allergy eka swilo swo karhi swi nga va na nghozi swinene.

Va nga sungula mapurasi ya vona kutani loko va wu sungurile va ya eka mimpfuneto ya mfumo yo fana na NYDA kumbe yin'wana laha va nga ta fika va kombela mpfuno va kombisa leswaku va sungule nchumu wo karhi laha va lavaku kumbe va kombelaka leswaku mfumo wu va pfuna hi swa timali ku kondza ku ku endla leswaku bindzu ra vona kumbe purasi ra vona ri kula ku ya emahlweni.

I vaakatiko va Afrika-Dzonga hinkwavo kungari hi ku ya hi ri hi ri hi yihi kumbe yihi kambe vaakatiko va Afrika-Dzonga hinkwavo hi vona.

A va va dyondzisa hi ku famba na vona ekurimeni hikuva khale swirimiwa a swi ngo xaviwa swo tala vanhu a va hanya hi ku rima loko rixa a va ya eku rimeni ka ku ka matsavu ma ku hambanahambana swi ya hi ku eka nkarhi walowo i matsavu ma ha ma rimiwaka leswi a swi endla leswaku vana va kula va karhi va tiva marimelo nkarhi wa marimelo na misava leyi ku rimiwaka eka yona.

A nga endla hi ku biyela laha ku nga na purasi ra yena a tlhela a xava mimirhi leyi fafazeriwaka leswaku switsotswana swi nga hlaseli swibyariwa swa yena a tlhela a lava murindzi loyi a nga ta rindza leswaku vanhu va nga ngheni va yiva swibyariwa swa yena loko yena a nga ri kona.

Swi nga ku pfuna hikuva u va u ri karhi u dyondza ntirho wa siku na siku lowu endliwaka epurasini u vona vubihi na vusaseki bya ku va n'wamapurasi u vona maendlelo ma swilo leswaku swi endlisiwa ku yini ku ri ku tshovela kumbe ku byala leswaku swi byariwa hi ndlela yihi na ku vona leswaku hi nguva yihi ku tshoveriwa yini kumbe ku byariwa yini eka nguva yaleyo.

Eka vurimi lexi lavekaka ngopfu ni nga vula leswaku i miroho na matamatisi na tinyala kahle kahle swilo swa matsavu hi leswi sweswi vanhu va swi tirhisaka swinene loko va ri karhi va sweka na loko va ri karhi va va dya swakudya leswi swi endlaka leswaku va hunguta ntiko wa vona.

Vurimi bya muganga byi kurisa mhaka ya vumunhu hikuva mi dyondza ku tirha swin'we tanihi vaakatiko kumbe u dyondza ku tirha swin'we na vanhu wa n'wana laha mi pfunanaka siku na siku u dyondza leswaku a vuton'wini vanhu va kula hi ku pfunana kungari hi ku kayakaya u ri wexe.

Swakudya swi omisiwa hikuva loko ku fikile nguva ya leswaku swi tshoveriwa swi fanele swi tshoveriwa loko swi tshoveriwile ndlela ya ku va swi hlayiseka ku kondza nguva yi tlhela yi fika kambe ya ku tshovela i ku swi neka leswaku swi tlhela swi vekiwa loko mi swi naverile ku swi dya ku nga se fika nkarhi wa ntshovelo wa swilo sweswo ma swi dya eka nkarhi wun'wana na wun'wana.

I ku thyakisa mbangu ka moya kumbe xibakabaka leswi swi onhaka leyara leyi nga kona exibakabakeni leyi vitaniwaka ozone layer leyi leyi endlaka leswaku dyambu ri nga hi fikeleli hi matimba hala misaveni kambe loko tikhemikhali ti ri karhi ti ya ehenhla ti endla leswaku xibakabaka xihlakala kumbe xi nyanya ku hlakala leswi endlaka leswaku dyambu ri hi nghenela hi matimba leri nga ta tlhe ri fika ri onha swe sweswo swa vurimi.

Vaxisati va nga hlangana na mintlhontlho yo nanguteriwa ehansi swinene na ku nyikiwa mintirho yo olova ntsena hikuva vavanuna va tshemba leswaku a ku na mintirho leyi nga ri ku ya vavasati va nga tirha ku tshovela ntsena naswona va nga tshoverisiwa hi mavoko ku nga ri ku tirhisa michini leyi nga kona manguva lawa.

Swi endla leswaku loko wo tshuka u ehlekete ku sungula bindzu ro xavisa hi swa vurimi swi ta ku tikela ku fika emadorobeni hikuva swilo swa ku tala swi xaviwa ngopfu emadorobeni ku tlula ekaya.

Ndhambi yi nga fika yi onha swa vurimi laha yi nga khukhulaka ku sala ku ri hava nchumu leswi swi lavaka ku tshoveriwa kumbe leswi a swa ha lava ku tshoveriwa swi nga sala swi onhakini kumbe swi khukhuriwini leswi nga endlaka leswaku loko se vanhu va lava swakudya va nga swi kumi kumbe swi durha leswi swi nga tisaka tindlala eka vanhu vo tala.

Ku hluva huku u fane loko u yi dlayile u yi chela ematini mo hisa kumbe mati mo vila xinkarhana xitsongo kutani u yi humesa u kota ku yi hluva loko yi nga cheriwanga ematini ya ku hisa swi endla leswaku tinsiva ta yona ti nonoha ku ti susa eka yona.

A ni ta twa ku vava swinene leswi a ni ta swi endla i ku ya emaphoriseni hi xihatla ni ya mangala nandzu leswaku va ta ni kota ku ni pfuna ku kuma nhundzu ya mina.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku ku va hi endla leswaku swakudya swa hina ku va leswa mampela swi nga ri na swilo leswi swi va swi endla swi swi endlaka mavabyi eka vanhu a va hunguti tikhemikhali va tshika swirimiwa swa vona swi kula hi ntumbuluko va tirhisa tikhemikhali leti bohaku to fana na to fambisa switsotswana kumbe tin'wana kambe kungari leti endlaka leswaku swibyariwa swi kula hi ku hatlisa.

Swi ta khumba hi ndlela ya kahle swinene hikuva swakudya swi ta huma hi ndlela ya kahle kungari hi ndlela leyi yi nga ta endla leswaku loko ku kha ku onhiwa ntumbuluko ku ku va na dyandza kumbe ku va na dyambu ra matimba kumbe ku va na mikhukhula swilo hinkwaswo leswi swi endlekaka loko ntumbuluko wu onhakini kambe swi nga endla leswaku mixavo ya swakudya yi tlakuka.

Byi seketela hi ndlela ya kahle hikuva vanhu va le makaya i vanhu lava nga na misava yo tala kumbe misava leyi kulukumba leyi va nga rimaka eka yona va kota ku ti endlela mali loko va ri karhi va teka swibyariwa swa vona va famba va xavisa kumbe va pfunana tanihi ndhawu yin'we loko van'wani swo karhi va ri hava van'wani va ri na swona.

Eka masiku lama hi nga ka wona ni vona va tirha kahle, hikuva masiku lama ku na mimovha yo tala leyi rhwalaka swilo leswi va va ka va karhi va swi tshovela loko ku ri nkarhi wa ntshovelo. Loko va rhwalela va rhwalela va chela ko karhi laha swi fambisiwaka hi mimovha ku ya laha swi hlengeletiwaka kona. Xin'wana va na swo sivela mumu, swidloko leswikulu xo sivela mumu loko va ri karhi va tshovela. Loko ku ri nkarhi wa xirimo, ku na materetere kumbe mimovha kumbe michini leyi rimaka ku nga ri vona ntsena. Leswi a swi teka nkarhi wo leha swi tlhela swi va karhalisa swinene.

Swi khumba hi ndlela yo biha ndlela yo saseka swi ri karhi swi ya hi ku hi nkarhi wolowo i nguva ya yihi. Ku fana na hi nkarhi wo titimela swin'wana a swi koti ku kula swi lava maxelo yo hisa, leswi endlaka leswaku loko ku ri nkarhi wo wa titimela swibyariwa swin'wana a swi byariwi hambi ku ri leswi swi lavekaka kumbe ku ri leswi swi laviwaka hi vanhu vo tala. Mi boheka ku yima mi yimela nguva yi cinca ku nguva ya ximun'wana kumbe ximumu.

Swilo swo fana na hi tanihi swikotela, swi chela swakudya leswi swi va ku swi phurosisiwile kumbe swi swekiwile hi ko tala, leswi endlaka leswaku nkarhi wa swona wa leswaku swi onhaka wu va wu ri wuntsongo. Laha loko swi tshama nkarhi wo leha ku tlula mpimo swi nga vangaka ti-bacteria kumbe mavabyi mo karhi, hikuva xikotela a xi fanelangi ku tshama swakudya nkarhi wo leha ngopfu.

Ni nga va dyondzisa ku neka ka swakudya swo karhi leswi nekekaka swo njhe hi miroho, guxe, hikuva i i swakudya leswi loko u swi neka swi omaka swi nga boli hi ku hatlisa, swi nga teka malembe kumbe mambirhi. Leswi swi pfunaka leswaku loko swa ha tele u swi omisa loko se swi hela u va u ri na swona, leswi swi pfunaka leswaku swakudya swi tala nkarhi wo leha. U nga tlhela u loko ku ri nyama u yi omisa hi mumu, loko ku ri mazambhana ma celeriwa ehansi ka misava.

Ka mbewu leyi nga bola kumbe leyi nga dyiwa hi switsotswani, kumbe swinyonyori, kumbe nchumu wun'wana na wun'wana lowu nga dyaka mbewu, loko yi dyiwile kumbe yi borile loko u byala swi nga endla leswaku swibyariwa swa wena swi nga mili kumbe swi nga kuli kahle. Leswi swi nga va ku swo ri swi lo ku hetela nkarhi hikuva mbuyelo kumbe ntshovelo ku ta va ku ri hava.

Ina ta hambana. Leti ta nkarhi wa sweswi ti swo hambana, kambe ti ta ha nkarhi lowu taka a ti hambanyiseki na swilo swa ntumbuluko. Swi endliwa leswaku swi swi swi va na DNA ya ku fana.

Byo pfuxeta i vurimi lebyi byi nga bya ntumbuluko swi tlumbana na ntumbuluko na misava.

Ndzi nga aka damu ri kulukumba swinene, ndzi tlhela ndzi aka na thangi laha ku nga ta ka engeteleka mati kusuka eka mpfula ku nga ri ku cheletela hi munhu. Ndzi tlhela ndzi lava swo chela leswi ndzi nga ta chela hi nexe leswaku mati ma hlayiseka. Loko ku ri nkarhi wa timpfula kumbe milambu yi ri na mati, ni nga teka tihomu ta mina ti nwa mati enambyeni. Lama ma nga hlayiseka ekaya ti ma nwa loko se mati ya omile emilambyeni.

Ndzi nga endla leswaku swibyariwa swa le hansi kumbe swibyariwa leswi ni swi byalaka, swi va swi nxavo wa le hansi. Hambiloko swilo swi ri karhi swi tlakuka kambe swibyariwa ku ri swilo leswi swi nga tlakukeki, leswaku swi ta antswisela vanhu hikuva ku ta va ku na lexi va nga ta va va kha va ri karhi va xi fikelela ku xi xava, hambi swakudya swi karhi swi durha.

Swi cince hi ku eka malembe ndzhaku a ku rimiwa hi mavoko kumbe hi hi xikomu kambe eka nkarhi wa sweswi, ku rima michini laha ku tirhaka materetere na swin'wana swo tala ku nga ri ku tirhaka vanhu ntsena.

Lava va ti rimelaka emakaya ya vona a yi va kombi nseketelo na kan'we. Mati vo tiphandela, swimilana kumbe swibyariwa vo tiphandela. Kambe van'wamapurasi a lavatsongo va nga na mapurasi lamakulu lama ma nga rhigisitariwa va wu kuma mpfuno loko va wu kombela. Naswona a hi wun'wana na wun'wana lowu a wu kumaka wu kumiwa hi vantsongo lava va va ku va ri na nkateko kumbe va va ku va ri na vanhu lava va tivaka va nga va pfunaka.

Ku na leswi hlayisekaka nkarhi wo leha ku na leswi hlayisiwaka nkarhi wuntsongo. Leswi swekiwaka hi ku tala loko swo za swi swekiwa, swi tshama masiku mo ringana manharhu kumbe ehansi ka malama. Kambe loko ku ri leswi swi pfumelaka ku nekeka tanihi miroho, nhlata na swin'wana na swin'wana, endzhaku ka ntshovelo swi nga tshama ku lomu ka tin'hweti to ringana khumembirhi kumbe lembe hinkwaro swi nga se za swi onhaka, swa ha yimele ku dyiwa. A swi onhaki hi ku hatlisa hikuva swi va swi omile hi dyambu.

I ku swi hlantswa swi tshama swi basile, ku lava swibye leswi swi kotaka ku veka kumbe ku pfaleka swinene swi nga na swipfalo leswi pfalaka ku nga ngheni moya. Hikuva loko ku ri leswi swi faneleke a swi vekiwa swi tshama nkarhi wo leha, swi lava ku vekiwa endhawini leyi ku nga ngheneki moya. Masaka ma wona ma endla loko ku ri leswi lavaka moya wuntsongo ku va swi hanya kumbe swi hlayiseka.

Leswi hi nga swi endlaka i ku va hi avana tanihi matiko hi ku ya hi hi hi maxelo eka ndhawu yo karhi. Ku fana na va nga Limpopo va nga byala swo karhi, lava nga Gauteng va nga byala swo karhi, lava nga ka yin'wana province va byala swo karhi. Hi minkarhi ya ntshovelo hi cincana, loko ku ri nkarhi wa ntshovelo wa leswi swi tshoveriwaka hala kaya, swi swi tshoveriwa swi send-eriwa tindhawu letin'wana kumbe ku avelaniwa na tindhawu letin'wana, na vona va endla swi ri tano. Leswi swi ta hunguta leswaku hi langutela ku pfuniwa eka matiko man'wana kumbe hi langutela ku cincana na matiko man'wana na le handle ka Afrika-Dzonga ku ri ku laha tikweni ra hina, swo tala hi nga swi fikelela ku swi endla hi hexe.